Njengoba la bangani benomsebenzi wokuzilibazisa ohlukahlukene. Omunye njengoba ewumthwebuli wezithombe, omunye engumpheki, inkinga abangahlangabezana nayo ukuthi omunye akakwazi ukwenza umsebenzi womunye. Lo munye uyakwazi ukupheka kodwa akakwazi ukuthwebula iy'thombe. Kanti lo munye uyakwazi ukuthwebula iy'thombe kodwa futhi akakwazi ukupheka. Inkinga yabo-ke ingaxazululeka kalula, ngokuthi besebenzisane, lo munye ophikayo uzopheka, lo munye ebeshutha, ebeshutha yonke into indlela lo ophekayo enza ngayo, kuze kube kusemaphethelweni ukuthi sebeqedile ukupheka, bese besebenzisa lawo ma-video ukwenza imali ohlelweni la-online phecelezi loku okubizwa ngokuthi i-content.

Izikole zingakwazi ukuthi ziseke abafundi abangakwazi ukuthenga izinto zokudlala, noma abangenayo imali edingekalayo ukuze bajoyine amaqembu ezemidlalo. Ngokuthi bebaxhase, ngokuthi bebathengele lezi zinto zokudlala, noma isikole sithenge izinto zakhona bese beyababoleka.

La bafundi bengakwazi ukuthi bezilungiselele ngokuthi bebe befunda amasiko alezikole ezizobe zivakashile. Bebe befunda ukuthi-ke amasiko abo anjani ukuze bezokwazi ukuthi bewabahloniphe. Ngaleyo ndlela nabo bazokwazi ukuthi behlonishwe yilaba abazobe bevakashile.

Inani elitholakalayo emdlalweni ye-inthanethi, phecelezi i-online gambling ukuthi wazi uma ngabe sekumele uyeke futhi ungabi nomhobholo wokuthi uloku uqhubekile udlala ufuna ukuthola imali eningi, wamukeliswe wamukeliswe iloko onakho, waneliswe yiloko onakho.

Intsha ingaqala ngokuthi isebenzise loko enakho, ekwenzeni izinto zokuzilibazisa, njengokuthatha izithombe, umuntu engakwazi ukuthi aqale asebenzise umakhalekhukhwini lo anawo, akudingi ukuthi uze ube nekhamera le yangempela ukuze ukwazi ukuba umshuthi kwezithombe. Ungaqala nje ngokuthi usebenzise umakhalekhukhwini, kuye ngokuya uze ufinyelele-ke ezingeni lokuthi-ke usungakwazi ukuthi usebenzise lezi zinto ezibizayo.

Ama-sports afana nama-video games angiboni ukuthi kumele afakwe ezinhlelweni ezinhlelweni zemidlalo zesikole ngoba iy'ngane ziyakuthanda ukudlala, kungaduma kona ekhanda zingabe zisa-concentrate-a nakahle esikoleni ama-video game.

Abafundi balinganisela ezemidlalo kanye nezibopho zemfundo ngokuthi, uma ngabe bedlala basuke bekuphumuza ingqondo. Kanti nakhona futhi bayafunda njengoba bedlala, bayafunda ukuthi babe abadlali abaqavile.

Uma ngabe kunemicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe, imisebenzi mningi ekhandekayo, njengama-security, onogada, bayadingeka kakhulu ukuze bezokwazi ukuthi behlale beqaphile kungabi khona iy'nkinga ezenzakalayo emdlalweni. Kuphinde futhi noma sekuthiwa uphelile umcimbi, kufanele belungise amagrawundi ehlale emahle, labo basebenzi labo nabo baba nemisebenzi. Nabakilinayo bayahlala bebe nemisebenzi, kanye nabadayisayo futhi uma ngabe besafikile la bantu laba abaphuma kwamanye amazwe, bayadayisa bekwazi ukuthi bethole imali. Imicimbi yemidlalo iyenza ivula namathuba emisebenzi.

Ezingakwenza iy'kole ukuthi zithenge izinto ezizokwazi ukuthi zivikele iy'ngane zingalimali. Kanti futhi kumele kuhlezi kugadiwe, kungabikho olimaza omunye emdlalweni. Koda nje okubalulekile ukuthi bethenge izinto ezizokwazi ukuthi zivikele abadlali bengalimali. Njengey'cathulo zokukhahlela ibhola ezikulungele ukuthi ezokudlala ibhola, iy'ngane zingadlali ngey'cathulo okungasizona ezesikole ngoba zizolimala.

Mina iqembu engilithandayo lebhola, i-Orlando Pirates. Ngiyalithanda kakhulu leli qembu ngoba abadlali bakhona ave bedlala ngokuzimisela. Kodwa futhi uma ngabe bezodlala ngiyajabula, kodwa futhi ngibe nakho lokho okokuthi kubuhlungu ukwazi ukuthi bengahlulwa, bengawini.